Angivumelani nhlobo nokushiswa kwamasonto nezakhiwo uma kunesiteleka samatekisi. Angivumelani nalokhu ngenxa yokuthi lokhu kubanga ukuphazamiseka okukhulu emiphakathini, nanokuthi uma sesiphelile isiteleka, umphakathi usale usokola ngezinsiza nangezakhiwo ezingasasebenzi ezizothatha isikhathi futhi ukuthi ziphinde zilungiswe.

Indlela elungile yokubamba isiteleka samatekisi, ukubamba isiteleka esithule esingenalo udlame kubikelwe amaphoyisa ngesiteleka esizoba khona, ukuze ezoqapha isimo. Wonke umuntu aphephe kodwa namazwi omphakathi azwakale.

Engikujabulela kakhulu ngokuhamba amabanga amade ngebhasi, ukuhlala unethezeke, ukhululeke ebhasini ngenxa yezihlalo zakhona ezithofozelayo. Ngiphinde ngithokozele nokuthi kukhona indlu encane yokuzikhulula khona phakathi. Kuphinde kube ney'ndawo zokufaka umlilo efonini yakho uma seliphelile ibhethri. Ngijabulela futhi nomculo odlalayo khona phakathi ebhasini.

Uma izinkampani zokuthutha ezifana no-Uber no-Bolt zingehlisa amanani azo, baningi abantu abangasebenzisa amasevisi abo. Kumanje baningi abantu abafisayo ukuzisebenzisa lezinkampani zokuthutha, kodwa abanazo izimali ezanele ukuba bangazisebenzisa. Uma amanani engehla, singabona abantu abaningi ezindaweni ezahlukene beqala ukusebenzisa lezi iy'nkampani.

Uma ngingathola izikhwama zami zilahlekile, ngingabika ngokukhulu ukushesha lesigameko kumshayeli noma ihhovisi lezinto ezilahlekile nezitholakele. Nginganikeza incazelo ecacile yey'khwama zami, ukubukeka kwazo, ngiphinde ngicele ukuba kubukwe ama CCTV, ukutholakala ukuthi ingabe kukhona ozithathile noma zisale khona ebhasini.

ngikuqonda ngokuphelele ukukhathazeka kwakho, kodwa amatekisi angaba indlela ephephile, nefanelekile yokuhamba hamba. Ukuze ukhulule ingqondo yakho, ungahlala uhlole ilayisensi yetekisi kanye nomazisi ngaphambi kokuthi ungene. Ungakwazi futhi ukulandela uhambo lwakho usebenzise i-GPS yefoni yakho, futhi wabelane ngendawo okuyo nomngani wakho, noma ilunga lakho lomndeni. Ukwengeza ungahlala esivalweni esingemuva, futhi ugcine izinto zakho ziseduze. Ngokuthatha lezizinyathelo zokuphepha ezilula, unganciphisa noma yiziphi izingozi, futhi ube nokugibela okuphephile, nokunethezekile.

Inhliziyo yami iyadabuka, ngezwa kuqhuma i-adrenaline kanye nokwesaba njengoba ngigwedla ukugwema umgodi, futhi isikhashana nje, ngacabanga ukuthi ngizoshayisa enye imoto. Ingqondo yami igijima ngezwa igagasi lokukhululeka lingikhulula, njengoba ngikwazile ukugwema ingozi ngobubanzi bezinwele. Nokho bengiqhaqhazela izandla zami ziqhaqhazela kancane njengoba ngibambe isiteringi.

Ngingahlala ngehlise umoya, ngingathuki ngilindele imiyalelo ka-driver. Ngiphinde ngisize ngokuthi sifonele usizo oluphuthumayo lenkampani le bhasi. Uma kuphephile ngingadilika ebhasini ngishawe umoya, ngizelule, kuze kufike usizo noma ngithole ukuphumula ebhasini ngilale, noma ngizilalelele umculo okanye ngifunde incwadi.

Ngizizwa ngikhungathekile, ngithukuthele futhi ngingenamandla. Ngiphatheke kabi ukuthi izexwayiso zami mayelana nemigodi azizange zishaywe indiva, futhi manje othile engimukhathalelayo ulimele. Ngikhathazekile ngenhlalakahle kamakhelwane wami, kanye nomthelela lesi sigameko esizoba nawo empilweni yakhe. Ukunganakwa kwemibiko yami kungenza ngizizwe sengathi ukukhathazeka kwami akuzange kuthathelwe ekhanda, okunezela ekukhungathekeni kwami.

Ngibona ukusetshenziswa kwamakhadi ebhasini ukukhokha esikhundleni semali kuyisu eliphusile, ngoba lokhu kongela wonke umuntu isikhathi, ngoba esikhathini esiningi ukukhokha ngemali kuyaye kudle isikhathi, futhi lokho kuyindlela ephephile evikela wonke umuntu ebugebengwini.

Kubalulekile kakhulu. Abantu abadala bavame ukuphila ngemali engaguquki futhi bangase babe nezinkinga zokuhamba okwenza izinto zokuhambisa zomphakathi zibe umzila wokuphila obalulekile. Izaphulelo emabhasini zingabasiza bahlale bexhumene nomphakathi wabo, bafinyelele izinsiza ezibalulekile futhi bagcine ukuzimela kwabo. Kuyindlela yokubonisa inhlonipho nokusekela inhlalakahle yabo.